Nṋe uya nga ha nṋe ndi vhona ku ambarele hoko kusi kwa vhuḓi nga uri ndi kone kune kwa kho engedza mabulayo fhano afrika tshipembe u hombokiwa kana u tswiwa vhathu fhano a afrika tshipembe tshipembe nga ku ku ambarele ndi kwone kwa sia vhafumakadzi vhanzhi kana vhasidzana vhanzhi hu tshi khou pfhi vho hombokiwa vha wanala vho reipiwa vha fhedza vha vhulawa.

Ndi ḓivha tshaka nthihi ya delele delele ndi delele line la wanala masimuni kana zwitentsisi musi tshifhinga tsha mvula ndi tshifhinga tshone tshine mvula madelele a wanalesa ngatsho tshifhinga tsha mvula ndi delele ḽine ḽavha ḽi lapfu ḽo mela ḽilapfu lapfu ḽine wa ḽi kana musi wo ima.

Zwithu zwine zwa fanela u itiwa musi musidzana a tshi khou bva kha vhasidzana a tshi kho vha mufumakadzi kha mvelelo yashu ngeno kha mvelele yashu vha dzhia musidzana vha mu isa khombani uri a ye u gudiswa milayo yo teaho nahone yo fanelaho.

Muṱa u fha thikhedzo khulwanesa kha vhafumakadzi musi vha tshi kho tshata kana kha mitambo ngauri u vha ṋea fhulufhelo ḽa uri zwine nda kho zwi thoma ṋamusi kana zwine nda kho ḓi thoma kana vhutshilo vhune nda kho ḓo vhu thoma vhutshilo matshelo ndi vhutshilo vhune nda ḓo vhutshilo ndi na thikhedzo ya vha muṱa wanga nahone ndi ḓo vhukona nga kha thikhedzo ya vha muṱa wanga.

Zwi tshi ḓa kha musalauno vhafumakadzi vha vho tendelwa u vha vharangaphanḓa ngau ri sa zwino ri na tshipikitere tshipikitere tshashu fhano afrika tshipembe ndi mufumakadzi ra wana na kerekeni murangaphanḓa washu a mufumakadzi kale vhafumakadzi vha vha vha sa tendelwi u vha vharangaphanḓa hu tshipfi zwi a ila a zwi tendeliwi nga tshivenḓa mara kha musalauno vhafumakadzi vha khou tendeliwa u vha vharangaphanḓa.

Lobola ndi tshelede ine ya bvisiwa nga vhathu vha ha munna musi vha tshi kho mala mufumakadzi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwavha i thendelano vhukati ha mufumakadzi kana vhukati ha vhafunwa vhane vho ḓi vhudza u dzula vhoṱhe.

Mufumakadzi o maliwaho u tea u ambara zwiambaro zwine zwa fhira magona arali a tshi kho ambara tshikete u tea u ambara tshikete tshine tsha fhira magona awe nahone arali a tshi kho ambara rokho u tea u ambara rokho ine a i si maḓamu nnḓa kana mahaḓa nnḓa kana u sumbedza khana yawe nnḓa.

Nyambaro ya shedo a ina zwine ya siya kha vhafumakadzi kana kha vhasidzana nga kha sia ḽa u ṱhonipha muvhili wau ngauri sheḓo ṋamusi mufumakadzi kana musidzana o ambara sheḓo uvha a so ngo thivha muvhili wawe nahone uvha a songo tsireledza muvhili wawe hune vhathu vha ḓo muṱhonifha ngao.

Muthu wa munna u ṱaluswa o ambara zwienda zwa mutswotswi nga phanḓa hone o ambara zwiambaro marukhu anea a nonga burendewudu, mabokhathi dzi suthu dzedzi ndi hone vhathu vha tshi kona u ṱalusa uri hoyu ndi muthu wa munna na zwiambaro zwi no nga dzi hemmbe dzedzi.

Ndi nga dzula navho fhasi nda vha ṱalutshedza uri musi ri tshi khou shuma nga musi ri tshi khou shuma ri nga tshigwada ndi tshi khou shuma ndi ndothe a zwo ngo leluwa kana a zwi nga ndeludzeli uri ndi ṱavhanye ndi fhedze mishumo yoṱhe mara arali ri kho ita mutingati ra farisana ri ṱavhanya ra fhedza and zwi sumbedza uri roṱhe ri a tikana ende ri a fara na ende ri a funana.

Vhundeme ha u ṱanzwa miroho ndi ya uri miroho miṅwe u a wana i na mavu nga ngomu arali wa i bika yo ralo musi hu tshi khou bika zwiḽiwa zwa sialala zwiḽiwa zwa hone zwa hone u ḓo wana zwi tshi kho gedzha mavu miṅwe miroho wa wana yo nambatela nga zwivhungu zwithu zwi nonga hezwi zwithu zwivhungu zwo ḽa miroho arali wa ṱanzwa he zwiḽa zwithu zwi ḓo sala fhasi maḓini muroho wa sala u wavhuḓi.

Vharangaphanḓa kana vhalimi vha tea u tsireledza zwifuwo zwavho nga u zwi valela kha dzi hoko zwitumba uri zwi sa kone u hombokiwa ngauri arali vha nga sa zwi valela zwifuwo zwavho ndi hune vha ḓo lila vha dzula vha isa mbilaelo musanda ya uri zwifuwo zwavho zwi to tswiwa nahone zwi kho ngalangala tshifhinga tshoṱhe.

Muambaro une nda u funa kha ṅwananga wa miṅwaha ya malo ndi muambaro wa sialala ngauri u vha u kho mu gudisa kha uri sialala a i a i laṱiwa nahone a i tei u hangwiwa.

Ndi nga si ḽe zwiḽiwa zwine zwo bikiwa fhethu hure na tshika ngori vhathu vhanzhi vha takalela u ḽa zwiḽiwa zwo bikwaho fhethu ho kunaho nahone na nṋe muṋe ndi takalela u ḽa zwiḽiwa zwo fhethu zwo bikwaho fhethu ho kunaho uri ndi kone u ḽa dzi mbilu dza nga dzo tshena nahone ndi ḽa zwiḽiwa nahone zwiḽiwa zwahone ndi ḓo zwiḽa zwitshi kho nḓi fhela.

Mufumakadzi musi a muimana u tea u vha a fhethu ho tsireledzeaho nahone mufumakadzi musi a muimana ndi muthu ane musi o ḓo uni dalela a ni tei u mu fhelekedza na muhumela nḓila ni tea u mu fhelekedza na swika haningei hune a dzula hone muḓini wawe ngauri na mu humela nḓila ndi hafhaḽa hune thumbu ya swika ya litshedza kana a beba tshifhinga tshi songo swika.

Vhupo ha mahayani zwiṋamelo zwi a konḓa tshifhinga tshoṱhe nga vhanga ḽa uri a hu na tshigonṱiri mara arali ya nga ha nga dzheniswa a tshigonṱiri kha badani khulwane a zwi nga konḓi zwiṋamelo ngauri vho radzithekhisi vha vha kho shavha uri thekhisi dzavho dzi ḓo vhaisala ngori bada yashu yo vhaisala nga maanḓa i na madindi i na matombo.

Muthu wa musidzana musi a tshi khou pembeleliwa uri u kho vha wa mufumakadzi u a iteliwa khomba khomba ndi hezwiḽa zwine vhasidzana vhoṱhe vha sa thu ḓi wana vha khou ya nḓuni vha hwaliwa vhaiswa musanda vha ya vha pembeliwa vha laiwa nga vhakegulu vhahulwane.

Ri tea u vha na tshipiḓa kana na tshifhinga tsha u ṱalutshedza vhaswa vhaswa na uvha gudisa nga ha vhufa ra dovha hafhu ri tea u vha na tshifhinga tshiṅwe luthihi kha ṅwaha kana luvhili kha ṅwaha ra ita zwa vhufa ndi vhona unga ndi zwone zwine zwa nga ita uri mvelele yashu i sa tofa ya vhufa ri tea u dzulela u dzula ri tshi humbudza vhaswa na vhaaluwa vhashu nga ha vhufa kana nga ḓuvha na vhufa.

Ee i na zwine ya amba zwone i amba uri muthu u kha ḓi isa phanḓa na u ṱhonipha sialala kana u ṱhonipha tshifhinga tsha vhufa iya dovha hafhu ya amba uri u tshe o fara nḓila yeneyi i ḽa ya u isa phanḓa na u hudza mvelelo yashu.

A thi ḓivhi tshikolo na tshithihi tsho tendelwa u imisa mirundu mara ndi ḓivha zwi imiswa kana vhathu vhane vho tendelwa u imisa mirundu nga tshifhinga tsha murundu vha dovha hafhu vha tendelwa u ṱhogomela vharwa vhe vhare murunduni.

Musi hu tshi khou bikiwa tshidzimba hu nyangea mavhele matshena ha nyangea ṋawa ha nyangea nḓuhu dzo sinḓiwaho ha dovha hafhu ha nyangea na nḓuhu dzi songo dzindelaho ha dovha hafhu ha nyangea na phonḓa uri tshidzimba tshashu tshi vhe tshavhuḓi.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ḽora u vha na mbingano uvha na mbingano ndi zwithu zwavhuḓi arali muthu ono aluwa ngauri muthu ono aluwa u tshila u woṱhe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine a zwi ngo to luga na luthihi muthu u tea u vha na mufarisi a ne a tshila nae ḓuvha na ḓuvha kha vhutshilo.

Ee ndi a tenda kha sialala ngauri sialala ndi yone mvelelo yashu arali ndo vha ndi na ṅwana wa musidzana nda ḓo tenda uri a tevhelele mvelelo yashu a aluwa ngayo a dovhe a tshile ngayo.

Ee, dzo shanduka ngori musalauno vhathu vha zwino a vha tsha tevhelela mvelele dzashu.

Ndi nga mu ṱuṱuwedza uri ndi vhona ungari ndi khwiṋe a tshi dzhoina khwairi, ngauri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri vhaswa vha ḓi wane vha tshi kho ita nḓowe nḓowe kana vha tshi khou borolowa ngazwo.

Vhaswa vha vhuponi hanga a vha tsha ambara zwiambaro zwa sialala vha vho funesa u ambara zwiambaro zwa musalauno nahone a vha tsha u ṱhonifha mvelelo yashu.

Hu na zwi taela zwa zwiambaro zwine nda vhona zwi songo fanela kha vhafumakadzi, zwiambaro zwezwi zwi nonga zwiambaro zwine zwa sia dzikhana nnḓa zwine zwa sia magona nnḓa ndi vhona zwi songo fanela kha vhafumakadzi.

Ee, ndi nga ḓivhadza muthu ane a bva kha iṅwe mvelele zwiḽiwa zwa sialala ya hashu ngauri ndi ḓiṱongisa ngazwo, nahone a thi zwi shoneli.

Zwi imela vhufa hanga nga nḓila ine zwavha zwo bikiwa ngayo na nga nḓila ine ra ri tshi zwi ḽa ra vha ri khou zwi takalela ngayo kana ri kho ḓi mvumvusa ngazwo.

Vha ri ṱuṱuwedza nga uri gudisa uri zwiḽiwa zwa sialala zwi bikisiwa hani nahone musi muthu o zwi bika u zwi a vhuisa hani uri zwi kone u vha zwo dzudzanyea zwavhuḓi.

Muṱani wa hashu ndi mianga vhane vha bika zwiḽiwa zwa sialala zwine nṋe nda zwi funesa ndi funesa zwithu zwi nonga tshidzimba ndi a tshi funesa nga maanḓa zwithu zwi nonga bovhola, madovhi enea ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda zwi takalela nga maanḓa.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambiwa zwa ambariwa musi hu na mbingano ndi miṅwenda, vhathu vhanzhi vha funesa o ambara miṅwenda sa yone nḓila ya u ṱhonipha mutambo une wa kho itea kana hune wa kho itiwa nga tshenetsho tshifhinga.

Vhathu vha musalauno vha vho panga na zwi danntongolo uri zwiḽiwa zwa sialala zwi ḓifhe, kaleni ni vho vha vha sa pangi zwi danntongolo zwi nonga zwezwi na u shela mapfura a shela zwipaisisi, mara musalauno vha vho sokou shela zwiṅwe na zwiṅwe.

Ndi dzulela u ṋekedza vhalimi vha nga zwiḽiwa zwi ngaho bola miroho ya thanga yeneyi yo kho ḓivhelwaho, ndi zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine nda ṋetshedza vhatshini vhangana mashonzha enea miroho ya mirudishiya mutshaini yeneyi.

Hai, a zwo ngo vhuya zwavho ya zwavha fesheni vhuponi hashu ngauri vhaswa vha zwino vha ṱoḓa u tshimbila na fesheni ine yavha zwiambaro zwa zwino a vha tsha nyaga u ḓi wana vha tshi kho ambara zwiambaro zwa kale kana fesheni ya kale.

Ee, ndi a ḓivha u lugisela zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa ngauri ndi zwi bika misi yoṱhe.

Ndi rengesa zwiambaro zwa sialala kana zwa mvelele yanga u fhirisa zwiambaro zwa fesheni ya musalauno ngauri mvelele yanga ndi ine nda ḓi ṱongisa ngayo.

Ni dzhia muroho wanu na u shela panini ubva hafhu ni tshi fhedza u shela phanini na shela maḓi nyana, u ḓo swika hune wa ḓo xaxara na shela na mu muṋo uri u tshi xaxara u dzhene na muṋo arali ni kho nyaga u tshila na tamatisi na shela ṱamaṱisi na nyala, ni tea u ṱoḓa na zwipfhura nyana uri muroho wanu u ḓifhe nyana.

Vhathu vha funa u ḽa zwiḽiwa zwa sialala nga ḓuvha ḽa heritage ndi ḓuvha ḽine vhathu vha ḽi vhidza uri ndi ḓuvha ḽa vhufa ngalo, ndi ḓuvha ḽine vhathu vha vha khou pembelela mvelelo yashu nahone vho ambara zwiambaro zwa sialala.

Hu na zwishumiswa zwi ngaho luselo zwine ra zwi shumisa u fhefhara ngazwo, havha na zwishumiswa zwi nonga mutuli une ra u shumisa u sinḓa nḓuhu ngawo.

Ndi luselo ndi ḽi ḓo lu shumisa kana ndi lu shumisa kha u fhefhera kana kha u vhea muroho wanga uri ndi kone u khwaṱha u khwatha makhwati, na mutuli uri ndi ḓo kona u sinḓa nḓuhu dza u koḓela muroho wanga.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa nga vhafumakadzi ndi zwiambaro zwa miṅwenda vhaṅwe vhafumakadzi vha kha ḓi ambara na masheḓo.

Ee, ndo no vhuya nda gudisa mukalaa wanga u bika zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa.

Zwiḽiwa zwa sialala kana u ḓi wana vhathu vha tshi khou bika zwiḽiwa zwa sialala zwi ita uri vhathu vhatikane nahone vha funane vha sumbedzani nḓila ya uri zwiḽiwa zwi bikisiwa hani nahone zwi tea u vha zwi hani.

Vhadzulatsini na khonani dzanga ndi vhone vhathu vhane vha ri thusa kha u rema dzi khuni, u tshetshelela miroho, u sinḓa nḓuhu muṅwe na muṅwe u vha a na tshipiḓa tshawe tshi ne a vha a khou tshi ita tshone musi ri tshi khou bika zwiḽiwa zwa sialala.

Nṋe ndi vhona unga vhafumakadzi vha tea u ambara dzirokho kerekeni na zwikete, ndi vhona i yone nḓila i ṱhonifheaho na u thonipha tshirunzi tsha kereke u fhirisa uri vhafumakadzi vha ṱuwa vho ambara mabokhathu kerekeni vho ḓi munyanya na zwithu zwingaho dziḽegini.

Hu na malungu a ṱhohoni ane vhafumakadzi vha ambara musi vho ambara miṅwenda na Malungu a zwanḓani na malungu a milenzheni ane a vha makunda.

Tshifhinga tshe ndavha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala ndo vha ndi tshi ḓi kukumusa nga mannḓa ngauri ndi ḓi ṱongisa ngayo sialala yanga.

Fesheni i khou phumula zwiambaro zwa sialala ngori vhaswa vha zwino a vha tsha nyanga u ḓi wana vha khou ambara zwiambaro zwa sialala kana u tevhelela mvelelo dzashu, vha vho tevhelelana na fesheni ya zwino.

Zwiambaro zwa sialala.

Vhaswa vha musalauno a vha tsha ambara zwiambaro zwo fanelaho nahone zwi ṱhonifheaho, ngauri vhaṅwe vha vho ambara zwiambaro zwo sia maraho nnḓa, vhaṅwe vho ambara zwo siya zwirumbi nnḓa, avha tsha fana na vhaswa vha musalauḽa.

Zwiambaro zwingaho suthu kana bokhathi vha inga nga badzhi nga nṱha, ndi zwiṅwe zwa zwiambaro zwine zwa ita uri munna avhe na tshirunzi.

Zwithu zwine zwa shandukisa kuambarele kwa vhafumakadzi, ndi nga nḓila ine vha ḓi sedza ngayo kana ine vha ṱoḓa u sedziwa ngayo musi vha tshi kho tshimbila tshitshavhani.

Vha fanela u dzhiiwa nga murathu wa mme avho kana murathu wa khotsi arali vha kha ḓivha hone, arali vha sina maṅwe mashaka vha fanela uyo u dzhiiwa nga havhaḽa vhane vha dzhia vhana vha zwi siwana.

Hua itiwa vhuṱambo kana mutambo wau bvula, musi mufumakadzi o lovheliwa nga munna.

Mashaka a fanela u dzula a tsini nae nahone a tshi khou amba naye musi yoṱhe, uri asa to humbulesa.

Mufumakadzi o lovhelwaho nga munna u fanela u fhedza miṅwedzi i ngaho miṋa miṱanu a sathu funana na muṅwe munna, nahone a sa bveli nnḓa a tshi khou dzula nḓuni a tshi to mona mona hanefho dzharaṱani, zwine zwa vhidziwa upfhi uvha a khou lilela munna wawe.

Ee, huna tshifhinga tshine mufumakadzi utea u dzula tshifhinga tshilapfhu musi o lovhelwa nga munna a saathu funana na muṋwe munna, ngauri uvha a kha ḓi lilela munna wawe uvha a kha tshiila.

Mufumakadzi o lovheliwa nga munna u funa ambara zwiambaro zwitsu, a ambara na dugu nahone zwiambaro zwilapfhu.

Vhurereli honovhu ha vhukriste ndi hone hune ha nga ṱuṱuwedza vhathu.

Mishumo heneyi i nonga u ṱanzwa phulethi, u swiela muṱa, nau kiḽina nnḓu.

Athi vhoni ungari muṱani huna mushumo une wo to fanela upfhi utea u itiwa nga mufumakadzi, mishumo yoṱhe na vhanna vha tea uiita zwi sina ndavha uri ndi mushumo wa mufumakadzi, zwi hwala kha upfhi vhathu vha kho thusana.

Mushumo wa khotsi ndi u unnḓa kana u ṱunḓela muṱa wawe tshifhinga tshoṱhe.

Mushumo wa mme ndi wau bika, nau kuvha, nau bikela vhana, nau vha ṱanzwa.

Ndo hula ndi tshi tenda kha ḽa uri munna ha biki hu bika musadzi, nahone munna ha kuvhi hu kuvha musadzi mara musalauno vhanna vhavho bika nau kuvha vhavho kuvha.

Hu vhidziwa vho maine vha ḓa vha wisa dzi ṱhangu hanefho, vha vhona uri zwo tendeliwa na nahone arali zwo tendeliwa vha vhidza vha vha renga mbudzi ha itiwa mushumo.

Ndi nḓivho yovha gudisa ngaha sialala, na uri vha tea u ṱhonifha sialala na mivhili yavho.

U dzulela u gudisa vhana vhashu ngaha sialala kana ngaha mvelele yashu.

Ndi ngavha ṱalutshedza nau vha gudisa uri vha kone u ṱhonifha mvelele yashu, nau vhulunga luambo lwa hayani tshifhinga tshoṱhe.

Ndi dzhia mashonzha anga nda mashela panini nda mavhilisa, uri a ṱanzwe ndi tshi mafhedza hafho nda mabvisa panini, nda bika gwegwelele nda shela mashonzha anga nda mabvisi kha maḓi eḽa ende mavholomisa khao, ubva hafho nda shela muṋo nda shela na fishi oiḽi zwa gwagwama zwa vhibva nda kona uḽa mashonzha anga.

Hua bikiwa mabovhola, dzi phuri, miroho ya thanga yeneyi, zwidzimba, dzi thophi.

Ndi thoma ngau a ṱanzwa ndo no a ṱanzwa nda vhasa mulilo wanga nda vhea bodo nda shela maḓi, nda mashela bodoni a gwagwama ono gwagwama ndi tshi vho pfha uri o vhibva nda shela muṋo, ono vhibva nda kona u mafula.

Zwithu zwi ngaho zwidudu, ndi zwithu zwine vhaswa vha zwino avha tsha zwi shumisa u bika ngazwo.

U dzulela uvha na mitamboni ya sialala ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga ita uri vhaswa vha gude u bika zwiḽiwa zwa sialala.

Vha tea u dzulela uḽa miroho tshifhinga tshoṱhe vha awele uḽa zwiḽiwa zwire na mapfhura, ngauri zwiḽiwa zwire na mapfhura a zwi a zwi fhaṱi muvhili wa muthu zwi tou kwasha.

Ndi tama uḓi wana ndi tshi kho shuma sa pholisa, uri ndi ḓo kona u fhungudza vhugevhenga fhano vhuponi hahashu.

Mishumo i ngaho mapholisa, manese, masocial worker ndi mishumo ya ndemesa fhano tshitshavhani.

Ee, ndi zwone a vhashumi vho ḓi imisela ngauri vha vha vha kho ḓivha uri vho dzula vho wana mushumo, mara arali vhovha vha kho ḓivha uri avhana mushumo vhovha vha tshi ḓo shuma vho ḓi imisela.

Zwi khou itisiwa nga ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe.

U vula ha mabulasi kana u vula ha mimoḽo, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwanga ita uri huvhe na mishumo.

Ndi mushumo wau shuma bulasini, ndi ngasi vhuye nda u shuma mushumo uya vhavha nga maanḓa.

Utea u thoma a ṱolisisa mutakalo wawe, na uri afho mushumoni vha shumisa hani.

Vha nga tsikeledzwa nga vhashumisani vhavho, sa vhu sa tsumbo arali muthu o fhiwa poso ya nṱha are kha poso ya fhasi u afha mutsiko uri a litshe uri hu kone u dzhena ene.